Di ama batlhokatiro ka tsela e e seng sentle ka gore go le gantsi kgotsa mo nakong e le ntsi batlhokatiro ba dirisa yona data e gore ba batle ditiro ga ba dirisa megala ya bone ya letheka mme ga ditlhotlhwa tsa data di le kwa godimo seo se dira gore batlhokatiro ba se kgone gore ba batle ditiro mo megaleng ya bona.

Nna ke dirisa Wi-Fi ya Vuma mme yone e na le data e le ntsi e sa feleng, e tsaya nako e e lekanang le kgwedi mme ke duela makgolo a le mane.

Mo kgweding e fetileng ke dirisitse makgolo a le mane go duela Wi-Fi mme ke dirisitse data e le ntsi thata ka gonne data e ke e dirisang a se data e kgonang gore e go balele mme ke kgona gore ke dirise data e le ntsi thata fa motho a batla go reka data o tshwanetse gore a le bolele gore o tlile go duela madi a ma kanang kanang le gore data e a tlileng go e reka e tlile gore e nne le ene lobaka lo lo kanang ka.

Nka itumelela data ya di-gig di le masome a matlhano ka kgwedi, ke be ke e dirisa yona kgwedi yotlhe mme nka itumela gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Mafaratlhatlha a five G a lebelo thata mme thekenoloji ya five G e fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka gore o kgona gore o dule o dire dilo tsa gago ka bonako o itse gore mafaratlhatlha a o a dirisang a ka bonako thata. Mme madirelo a tla tswelelang mosola o thata ke madirelo a a tshwanang le bo dipetlele ka gonne ke mo go dirisiwang mafaratlhatlha a thata mme ga go tshwanetse gore go romelwe dilo go ya ko ditirelong tse dingwe. Se sengwe gape ke gore ditiro tse di ka tlang ke ditiro tse di tlo tlhokang gore batho batle ba tle go tsenya mafaratlhatlha ao mo metseng mo batho ba ba batlang gore mafaratlhatlha ao a dirisiwe mo.

Tsala, o tlile go tsamaya o ye kwa shop-ong ga o fitlha gona koo ko mabenkeleng o tlile go fitlha o ba bolelele gore o batla go reka yona data, ga ba fetsa go go naya yona data eo o tla lebelela foo fo tlase mo pampitshana teng e ba go neileng yona go na le dinomoro tse di kwa ko tlase tse ba go neileng tsona dinomoro tsa pele ke tse di simololang ka star o tla tsenya tsona pele mme e be o tsenya nomoro e e tlhagang mo magareng e tla go bontshang gore ke yona data eo ya gago mme o tla bula founu .

Ya fela pele ga nako, nka kgona gore ke reke e nngwe mme ke be ke e tsenya ke e dirisa. Go ya ka nna gore o netefatse gore thata ya gago e bolokegile tshwanetse gore o nne o ntse o e tima mme o tla e busetsa gape ga o setse o tlhoka gore o e dirise, ga o bona gore ga o e dirise o e tswale mme o tla e dirisa ga o setse o bona gore jaanong o tlhoka gore o dirise yona data ka yona tsela eo o gore data ya gago e bolokegile.

Fa ke ya kwa lebenkeleng, ke reka mowa pele mme ke be ke o fetola gore o nne data mokgwa o o dira gore o kgone gore o fitlhele data e ntsi ka tlhwatlhwa e kwa tlase go na le gore o reke data mme o be o e tsenya fela ga o reka data ka mowa o kgona gore o fitlhele data e le ntsi ka tlhwatlhwa e kwa tlase.

Nka dira gore ke tshume data ya me pele mme ke be ke tsena ko App-ong ya me e mpona ntshang data ya me gore e kana kanang ga go le jalo ke tla tsenya mo data-eng yone ko App-ong yone MTN mme ke tla ntse ke batla mo go kwadileng gore re aroganya jang data le ena tsala mme ke tla kgotlha mo teng ke be ke tsenya dinomoro tsa gagwe tseo a di dirisang mme ga ke fetsa go tsenya dinomoro tseo tsa gage tse a di dirisang ke be ke kgetha gore ke batla go mo tsenyetsa data e kanang kanang ee ke tlo kgonang gore ke mo aroganyetse yone morago ga foo go na le mo ke kgonang gore ke kgotlhe ko teng ke gore ke kgona gore sorry ke kgona gore ke bue.